Ke nagana se ka bankangwa ka gore tleliniki, ditleliniki e tsenyediwe mongwe le mongwe, o e leng gore o tla ikarabelela mo mmerekong wa gage jaaka moitseanape.

Ke nagana gore ko metsemagaeng go ka tseiwa di-ambulance di le pedi. Enngwe ya gongwe mo police station-e, gore ga go na le molwetsi kwa legaeng, ba seke ba sokola. Police station-e e ba neya mmepe, ba kgone go tswa ba ya ko mo mokuding o o ko motseselegaeng. Ke yone ntlha ya ka eo.

Go ka thapiwa batho ba ba maleba gore boferefere bo kgone go hela mo ditirelong tsa boitekanelo, mme ra tsaya le ma-security. Ga mongwe le mongwe a mo tleliniking, a , mme go boniwe gore ga tsa sepe, se e le gore gaisi sa gage ke selo se e le gore se tlo go feleletsa se thusa bakudi.

Tsela ya go ja dijo tse di nang le dikotla le go itshidila mmele wa gago gangwe le gape e ka thusa thata go thibela matlhoko a e leng gore gare a solofeleng, jaaka botlhoko ba pelo, high blood pressure, le yona depression-e mo banneng, gonne rona batho ba bontate re batho ba e leng gore ga re dumele gore go ikatisa go ka feleletsa go dira mebele ya rona e feleletse e lwantsha malwetsi a ele goreng ga ra solofela.

Dilo di le dintsi tse di farologaneng tse di bakang molelo wa naga, e ka nna komelelo, mme molelo wa dikago o ka dirwa ke go sa tlhokomele ditofo tsa gago tsa gas-e ga o fetsa go e dirisa le gore o e tswetse sentle. Molelo wa ditirelo o ka diriwa ke batho ba e leng gore ba tsuba, mme motho wa teng ga a fetsa go tsuba a latlhela kwae a sa itima. Dilo tseo ke tsone tse di ka bakang molelo o ka nnang kotsi mo matshelong a rona.

Ke akanya gore ke kgopolo e e siameng eo gore ba setso ba kgone go dirisana le ba di-clinic, ka gore go le gantsi motho o tswa a tshwerwe ke botlhoko bo e leng gore botlhoka nkadilatlha kana yone ngaka ya setso mme a ya tleliniking. Ga tsena tleliniking dingaka di sa bone sepe se e leng ke eng se phoso mo mothong yo o, mme ke teng mo e leng goreng ngaka ya setso e kgona go tsena teng e dirisana le ngaka ya tleliniki gore ba kgone go bona gore motho o o tshwerwe keng, mme ba mo neye melemo e maleba, fela jaaka motho a tswa a ya go itlhola ko ngakeng ya setso mme a fitlhela e le gore ngaka ya setso ga e bone sepe, e tlhoka ba tleliniki, ba tleliniki ba ka kgona go thusana le ngaka ya setso gore motho o a kgone go fodiswa.

ke gore maokelo a poraefete le maokelo a public ga a lekane, a a poraebete balwetsi ba teng ba patala kgwedi le kgwedi, mme ke sone gore ga baya ba kgone go fitlhelela sengwe le sengwe se e le goreng ba se tlhoka. Ha mme o tsena ko bookelong ba setšhaba, go nna thata gore o ka feleletsa o kry-a thuso e oe batlang, ka gobane madi ga a teng, a mannye, mme ke nagana gore government-e ya rona ke yone e tla thusang mathata a re itemogelang o ne ao.

Bontsi ba nako o kgona go tswa o ya tleliniking. Ga o tsena tleliniking, o tsena opiwa ke tlhogo, ba fitlha ba go fa dipilisi tsa di-pain-e gore o okobatse tlhogo. Ke nagana gore ya tsietsa ka gobane le motho o tlang mo morago ga ka a tshwerwe ke botlhoko bo bo fapaneng le ba ka, le ene a fiwa dipilisi tsa tlhogo, mme gote di ka fodisa di-pain-e, ke tsietso eo.

Go botlhokwa thata ka gobane batho ba le bantsi ba ba phelang ko mekhukhung ga ba kgone go fitlhelela ditleliniki. Ditleliniki di kgakala, ebile ditleliniki di tswalwa le ka nako e e rileng. Motho a kgona le go kula mogare ga bosigo, tleliniki e kwetswe, go nna thata gore a fitlhelele tleliniki. Go go tshwanela gore a emele letsatsi le le latelang gore a isiwe tleliniking, so ke nagana gore go botlhokwa thata gore ditleliniki tseo di tsamaya, ko mekhukhung, di kgone go isa ditirelo ko baaging.

Re ne re tshwanetse go nna sekgala sa one metre kana two metre le motho o mongwe, e fela nna ke bone seo se sa thusa, ka gore ga re ne re ntshiwa re tsamaya ka di level-e, moporesidente a bulela di level-e tse dingwe, batho ba ne ba sa sale melao ya COVID morago. Ka jalo, se dira le gore bontsi ba batho ba feleletse ba ya bookelong, e le gore ba tshwaetsane ka COVID.

kgona go ba thusa thata, ka gore gaise ga ngata malwetsi a mangwe a tlhoka gore o ye tleliniking. Ka jalo, ba ngaka tsa setso di ka kgona go lemoga gore molwetsi o tshwerwe ke bolwetsi bofe, mme a mo fe dipheko a kgone gore a bone pholo.

Bolwetsi jwa COVID bo tshwaetsana, ga re tla nna mo sebakeng se le sengwe re le bantsi, mme re sa tsenya di mask-e, ebile re sa sanitizer-a le matsogo a rona, mme re ka thibela bolwetse bo ka go apara mask-e wa molomo, mme re sanitizer-a le matsogo a rona, mme re fane le sebaka pele ga motho o emeng mo thoko ga gage.

Ee, re na le mefuta ya di kankere. Re na le kankere ya matsele, re na le kankere ya tlhaloganyo, ya boboko, re na le kankere ya letlalo, re na le kankere ya botho ba bo mme le bontate mo di poraefete part-eng tsa bone, mme e botlhoko tlhoko-tlhoko ke kankere ya tlhaloganyo, kana ya matsele ka gobane e kgona go ikala ga o sa kry-e kalafi. Re na le kankere ya makgwao, le yone e botlhoko, ka gore e ka feleletsa e ikadile mo mmeleng wa motho ga a sa kgone go kry-a kalafi.

Batho ba le bantsi ba nagana gore di kalafi di fitlhelwa kwa ditoropong, lebaka legolo ke gore ditoropo di na le bo dingaka bo e leng gore bo ko godimo, go na le ba ko ditleliniking tsa ko magaeng. O tla fitlhela doctor e leng gore e qualified ko bookelong kana kwa toropong, gona le gore o ngaka kana doctor e qualified kwa ditleliniking tse di ko magaeng. Ka jalo, batho ba nagana gore di kalafi o di fitlhela bonolo kwa ditoropong go na le kwa magaeng.